Ngokucabanga kwami, eminye imidlalo yesintu isenziwa nanamhlanje ngoba iyasifundisa ngesintu sethu ukuthi kwaqalaphi, kuze kube yimanje, kanti futhi ayinabo ubungozi, futhi iyakwazi ukuthi idlalwe iwonke umuntu bengalimali. Kanti futhi le eminye esiphelile imidlalo, kungenzeka ukuthi yayinobungozi. Uma ungazi ukulandela kahle imithetho yomdlalo wawungase uzithole usulimele kakhulu, noma hlampe, kugcine sekuphuma umphefumulo ngoba phela lena iyona imidlalo yesintu.

Imidlalo yesintu iyakwazi ukugcina isiko nomlando womphakathi ngoba iyakhombisa ukuthi kwaqalaphi , kuze kube nje njena njengamanje, kwakusukephi kusaqalwa le midlalo, futhi yasungulwa kanjani le midlalo le. Kanti futhi nosiko olukhona emphakathini kwakwenzenjani kuze kuba nala masiko lawa. Abantu abadala bayobesebechazela, noma bekhombisa izingane emphakathini, bezichazele ukuthi kunjenjenjena nje kwakuqale kuphi. Manje-ke iy'ngane ezikhona emiphakathini zibe sezifunda ukuthi, hawu kwanti kunjena, lolu siko nje, nomlando ukanjena nje, yingoba kwakunjani, kwasukaphi, kwakucubungulwe ngubani. Kuyakwazi-ke ukuthi kufundise abancane nabadala, umlandu namasiko omphakathi.

Uma ngingathi ngiyabela umuntu ngomsebenzi wokuzilibazisa ebengiwuqalile, ngingasho ukuthi ngiqale ukufunda ukuthunga, ngiqale ukufunda ukuthunga izimpahla. Ngaphinde ngafunda ukuqhina ikhanda, manje abantu sebeyakwazi ukuthi beze kimi bezoqhina ikhanda, abadala nabancane. Ngaphinde futhi ngafunda ukudweba, manje umuntu uma kukhona isithombe afuna ngimdwebele sona, akhokhe, ngiyakwazi ukuthi manje ngimenzele njalo.